Lokhu kungaba nomthelela omuhle kubafundi kanye nabantu abasha ababheka imisebenzi, ngoba kubafundi bona bangakwazi ukuthi basheshe baqede ngomsebenzi wabo wesikole, basebenzise i-inthanethi kalula, nokuthi futhi babheke amathuba okuthi bangene enyuvesi kalula. Kunokuthi bahlale njalo bathenga umoya noma idatha, futhi abanye basuke bengenayo nemali yokuthi bakuthenge lokho. Ababheka imisebenzi, abantu abasha ababheka imisebenzi bona kuba nemthelela omuhle ngoba basheshe bakwazi ukuthi babone amathuba omsebenzi aba khona uma kwenzeka ukuthi avela ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti futhi kudingeka ukuthi babe nedatha lokuthi bafake isicelo saloyo msebenzi loyo, kanti uma besebenzisa i-Wi-Fi yamahhala, lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthi basheshe bafake izicelo zabo.

Umsakazo womphakathi ubalulekile ngenxa yezizathu ezimbalwa. Isizathu sokuqala sithi, umphakathi, umsakazo womphakathi ukhuluma ngezinkinga, izinkathazo, kanye nentshisakalo ezibhekene nalowo mphakathi. Umsakazo womphakathi usabalalisa ulwazi ngezinto ezibalulekile kulo mphakathi. Kufana nezindaba ezisematheni noma imidlalo ebalulekile noma izimemezelo abantu ekungamelanga baphuthelwe kuzo. Umsakazo womphakathi uphinde ukhuthaze ukuzibandakanya komphakathi, ukubamba iqhaza kanye nokubumbana kwaloyo mphakathi.

Ngazithola ngiphelelwe yidatha ngesikhathi kwakumele ngithumele i-asayimenti yami okwakusekukudala kumele ngabe ngiyithumelile. Ukuyithumela kwami ngacela umakhelwane ukuthi angilekelele, angiphe imali ukuthi ngiyothenga elinye idatha. Ngazithola sengikwazi ukuthi nguthumele loyo msebenzi.

I-Wi-Fi ingathuthukisa imfundo kakhulu ngoba abafundi bangakwazi ukuthi benze ucwaningo emafonini abo kalula, kunokuthi bahambe baye endaweni abangathola kuzo ulwazi ezifana njengamalayibhurali. Lapho kungatholakala ukuthi asekudeni kakhulu bangase babuye sekusihlwa. Bese sebezithole behlaselekile yizigebengu. Kanti futhi ukuthi basebenzise omakhalekhukhwini babo ukuthi benze lolu cwanu, kubagcina baphephile futhi kwenza ukuthi benze umsebenzi omuningi ngesikhathi esincane ababekelwe sona. Ukufakwa kwe-Wi-Fi endaweni kungathuthukisa ukufinyeleka komsebenzi ngoba abantu bangakwazi ukuthi basheshe bayithole imisebenzi leyo uma kwenzeka ukuthi khona lapho ebifakwe khona bese sekumele bethumele izicelo zomsebenzi kuyo yona leyo ndawo.

Izinhlobo kanye namafomethi aziwa kakhulu ilawa alandelayo, isenzo, ubugebengu, inganekwane, ukwesaba, ezothando, inganekwane yesayensi, ucwezu lwezempilo, njalo njalo.

Bengingazizwa ngidabuke kakhulu ngoba bengingeke ngikwazi ukubuka, Inkosingiphile Stars, engiyithanda ngenhliziyo yami yonke, idlala ibhola kumabonakude futhi ihambile iyosimela siyizwe laseNingizimu Afrika. Lokhu bokungangenza ukuthi ngizizwe ngidumele kakhulu, kodwa bengizokwakha icebo lokuthi ngibukele efonini, ngisebenzise idatha. Ngingene kwinkundla yabo lapho bengizokwazi ukuthi ngibuke khona bedlala ibhola ngaso sona leso sikhathi leso sangempela.

Ngombono wami, uhulumeni kumele afakele imiphakathi i-inthanethi noma i-Wi-Fi yamahhala, ngoba lokhu kungasiza ekuthenini umphakathi uthuthuke. Abantu bangakwazi ukuthi basheshe bafinyelele ezicelweni zomsebenzi ezikhishwe izinkampani ezinkulu, futhi ukufaka ukufakwa kwe-inthanethi eshibhile noma eyamahhala kuyakwazi ukuthi kuyilekelele umphakathi ekuthenini basheshe bathole abaludingayo ulwazi abaludingayo. Basebenzise, bangene ku-Google nokuthi futhi basheshe babone uma kwenzeka ukuthi khona okubi okungahambi kahle ezweni.

Izindlela ezingaqinisekisa lokhu ukuthi kube khona abantu abasebenza kuwona lomkhakha lona oyenza i-Wi-Fi yamahhala, beze bezobheka ukuthi ngabe iphephile yini ukuthi isetshenziswa ngabantu, futhi ngabe isemthethweni. Uma kwenzeka, uma kutholakala ukuthi ayikho semthethweni ikhishwe mase sekufakwa entsha ezoba semthethweni kanye ezoqinisekisa ukuthi abantu baphephile ngaso sonke isikhathi.